Mo matshamekong go thusa thata mo boitekanelong jwa mmele le tlhaloganyo, go re thusa gore tlhaloganyo ya rona e gole ebile e dule e nonofile, go re thusa go lwantshana le malwetse a tlhaloganyo mme e thusa mmele thata go re e dula e itekanetse le go ilwanela mo malwetsing a go tshwana le flu, le malwetsi a mang, e dira gore mmele o dula o ntse o nonofile ka nako tsotlhe, ebile e dira le mesifa ya mmele gore e dula ntse e nonofile ka dinako tsotlhe, metshameko e re e tsenelelang e re thusa gape le gore re ka kopana le batho, e thusa mmele go lotlologa, e thusa le mesifa go lotlologa, marapo a rona le o na a lotlologa, kelello tsa rona ditlhaloganyo, di dula di sebetsa ka mo di tshwanetseng ka teng.

Kgwele ya dinao e ka fa bana ebile ya ba tiisa go tsa metshameko, mme motshameko wa kgwele ya dinao ke bona e le motshameko o o siameng tota gore ba ka o tshameka e tlo ba ruta le go ba nonofatsa kelello ebile e tlo ba ruta le gore mmele ya bona e dule e nonofile ka metlha le matsatsi. Metshameko ya dinao e na le di-opportunity di le dintsi tseo di ka tlhagelelang, o ka tshamekela mekgatlho e fapaneng ya kgwele ya dinao mme o ka feleletsa o tshamekela dikgwele tse di ko godingwana mme tsona tse tsona di nnang le madi di ka go thusa mo botshelong gore botshelo ba gago bo kgone go gola, mme o gole o na le madi ebile o ka itukisa mo botshelong mme oa lokisa le malapa a ko o tswang ko teng.

Le seabe mo metshamekong go ka go thusa thata o le mošwa wa se Aforika Borwa ka gonne o ka fitlhelela dithuto tsa metshameko mme ebile go le gantsi dikgwetlho tsa metshameko di ka tsweletsa dithuto tsa bona tsa go etela metsepotlana mo bana ba tshamekelang metshameko e fapaneng teng, go ya go batlana le bokgoni kapa o na talent-e ya bana ba metsepotlana e ba nang le o na, mme ke o na e ka godisang ditlhopha tsa metshameko e megolwana gonne talent-e kapa o na bokgoni bo tswa bo le gona ko metseng e mennyane mo o go senang ope o a kgonang go ba fitlhelela.